Ngwana hae, na ebe di-video-ng tsena tse o jaeva-ng ho tsona tsa mmino. Ke ntho eo o e batlang bophelong ba hao? Ke yona ntho eo o nang le bo nnete ba hore o batla e etsahale ka bophelo ba hao? E ka ba batswadi ba rona ba tseba ka taba ena? O so o buisane le bona? Empa ha hona bothata. Haebe ke ntho eo o ikutlwang o batla ho etsa ka bophelo ba hao, ke tla o tshehetsa.

Ke fumana ditaba tsa sebaka sa heso, ka ho ka ho shebella television. Ke na le nako e telele haholo ka kgola, ke di lemo tse mashome a mabedi. Re sebedisa television ho ho mamela ditaba tsa sebaka seo ke dulang ho sona.

Motho ya behang di-hour-a tse pedi ka thoko ho shebana le metjha ya ditaba. Tsena tsohle ke kgona ho di etsa ka matsatsi a phomolo, e leng Moqebelo le Sontaha. Ditabeng mono ke shebana le le ntho tse etsahalang maphelong a rona, tse etsahalang kantle dinaheng tse ding. Ke sebedisa mohala wa ka wa thekeng ho etsa ka tsena tsohle.

Ho ba kgutlele nakong tsele tsa ho bala pampiri. Nka ithaopa ho ba isetsa pampiri moo ba dulang teng matlong a bona. Hore motho a seke a kgona hore a hane ho shebana le pampiri ha e qeta ho fihla.

Eya, ke na le bokgoni ba ho phahaphama ka nako tseno ke kene internet-eng. E le ho etsa dintho tsaka tsa mosebetsi. Ha se ha ke tsohile hara mpa bosiu ha ke etse dintho tsaka tsa private, ke ka lebaka la mosebetsi fela.

Ke letsetsa seyalemoya ho kenyelletsa maikutlo a ka, tabeng eo e leng hore ho bua ka yona letsatsing leo. Sebaka sa hore ke ba finyelle ha ngata ke dula ke se fumana.

Ke kile ka utlwa ditaba tsa hore sebini se seng tjena se tummeng haholo, se se se hlokahetse. Empa jwale ha ntse re shebella ya be ke a bona hore nthwe ba e buang mona ke leshano, ha e yo ntho eno e jwalo.

Nna ke motho le difilimi tse lwanang, tse nang le morusu o mongata. Hobane di kgona ho di shebella hantle le leba lelapa laka ka ofela. Le teng re kgona ho di shebella ha nngwe ka beke, ka letsatsi la phomolo.

Ke sebedisa data ya five gigabyte mabapi le ho shebella di-movie. di-company tsa di-movie tsa online, di ka bebofalletsa batho ba ratang di-movie ka hore ba ba theose ditefello tsa data ya bona.

Nka ba eletsa ka hore ba qalelle ho sebedisa mehala ya bona ya thekeng, hore ba potlakise dintho.

Shwele hobaneng le se le fedile battery le sa charge-wa. Ke ile ka kgona mara ha nka charger-a ke charger router hape, hore leshala le tle le tlale hape. Ho sebedisa router e nang le leshala ka nako tse ding ke ntho e thusang haholo hobane ha o le leetong ka hare ho koloi ka moo, o kgona ho tlatsa leshala la hao hore le sekebe la shwa.

Ha ke ile ka fumana ka mora beke fela hore Wi-Fi ya ka e hack-uwe. Ke ile ka hlokomela ha ke check-a Wi-Fi ya ka, data ya ka e fela kgafetsa kgafetsa ka moo ke sa utlwisising ka teng. Ha ke re ke check-a batho ba ba keneng ka hara Wi-Fi ya ka. Ke batho ba bangata e leng hore ha ke ba tsebe. Ke ha ke tla lo tletleba ho batho ba kentseng Wi-Fi ya ka. Empa ba ile ba hulanya maotong, ba se mpotlakele ka thuso. Ba ile ba re ke ke tjhentjhe password ya ka. Empa ke lekile ho etsa jwalo ha hona thuso.

Ke rata ho shebella channel ya ETV, ka lebaka la ditori tsa yona. Ke rata le ho shebella channel ya Starlive, e leng hore ke channel ya makula. Ditori tsa bona di utlwisa monate haholo.